Ukuthiya kwabantwana kuhlukahlukene ngemizi nangamasapho athile. Ekhaya kuke kujongwe uba ngumntana kabani kanjani, kwaye ke abantu abadala bathathe isigqibo sokuthi bangamthiya ngobani umntana.

Ewe, umvubo umnandi kakhulu kuye nam ndingumXhosa. Ndiyawuthanda kakhulu ke futhi ngoba awusokolisi, upheka nje ipapa uvubele utye.

EMzantsi Afrika abanye abantu sebebonisa ubuntu ngenye indlela. Umntu angakucela ukuba akuphathise iiplastiki, wena ucingele ukuba uze ngobuntu kanti uzokutsotsa asogqiba abaleke neeplastiki zakho.

Umleqwa, bantwakwethu, yinkukhu yesiNtu ngumleqwa lowo. Uya kuyixhela, uyibilise ngamanzi wodwa netyiwa, ngaloo ndlela ke uzawuthi ngumleqwa. Ayonkukhu njee. Zezi nkukhu zesiNtu.

Hayi, mntanam, andiqondi uzawuke usifumane isikolo esinjalo. Nakhona kutheni unobandlululo ngamanye amazwe nje? Kaloku ulwimi ngeke ukwazi ukuba ufunde esikolweni esinolwimi olufana nolwakho qha ngoba apha eMzantsi Afrika sidibene, sibanintsi.

Ukubaluleka kweziduko, mntanam, ukuthi uyazi imvelaphi yakho ukuba ungubani, uvela phi, uyaphi. Nokuba ngoobani ookhokho bakho, oomkhulu loo nto iyakunceda uzazi iziduko ebomini.

Hayi, abasekho oomama abanjalo kwixesha lanamhlanje. Izinto sezitshintshe kakhulu kuba ndiqhele nokubona oomama abasanda kubeleka uba sebekwazi ukuhamba nabantwana kungakadluli neentsuku ezithile baye nabo ezidolophini.

Ndajamelana nayo ingxaki yokuba ndiphelelwe yitransipoti ndikwenye ilali ekude kunalapha ndihlala khona. Ndathi ndiyazama kumisa ziimoto azikho imoto eziya ngasedolophini ndade ndafowunela umhlobo wam ukuba azondilanda.

Kungabi noxhuphiswano kule mihla yangoku, faneka sazane ukuba siyinto enye apha eMzantsi Afrika. Ungayi ngokuthi ubani ngumni, ubani ngummi, ubani uvela phi, hayi singabantsundu sonke.

Into eyenza ukuba abantwana bashiyeke nooma, bakhuliswe ngomakhulu babo kukuba laa nto ukuthi abanye bazithwla besesezikolweni, asogqiba sogqiba kwakhe isikolo afune ukuqhubeka ngemfundo. Loo nto yenza ukuba ashiye umntana ekhayeni ahambe ayofuna ikusasa elingcono. Yiloo nto ke abantwana abanintsi bekhuliswa ngoomakhulu. Abanye kwiindawo abahlala kuzo nabasebenzela kuzo abantwana abancinci abafuneki.

Kukuthi nje avele azibeke, avele atsho iziduko zakhe ngaloo ndlela uzawubonisa ukuba ngumXhosa and akaculeli ezinye izizwe.

Kweyam ilali andike ndibone mehluko kwabafazi abatshatileyo. Kodwa ke ndiyacinga iza kushiyana ngokuthi omnye akazubhinqela oseke nomntana, kubhinqela lo ongakabi nomntana.

Amakhwenkwe indima yabo ekulungiseni ukutya kukuthi baqiniseke ukuba wonke umntu utyile. Bahambise iipleyiti namacephe, iimagi ezizawuthela ijusi neenqodi.

Ewe, ndiyacinga uba kubalulekile ukuba kuyadinga uba ulutsha lulazi ukuthi ukutya okuthile ngesiNtu kuphekwa njani. Nokuthi ukulungisa kanjani ukuthi ukutye.

Hayi, ngokwam azikho. Azikabikho, andikaboni zikhona mna iingxaki ezinjalo kwelam icala.

Singayenza le nto ukuba kwezinye iimpahla kube khona ii-design ezithile ezempahla zesiNtu azele noba unxibe iskipanyana kube khona into etshoyo ukuba esi yidizayini, idizayini yesiXhosa okanye, eyeSotho okanye eyesiZulu.